Uma ngicabanga ngokuqhubeka nokusekela iqembu lami engilithandayo, umuzwa wokuziqhenya ungangijabulisa kakhulu. Ngikubona lokhu lapho iqembu lami lidlala kahle, ikakhulukazi uma siwina. Ngiyajabula ngempela uma sithola obalulekile lokho kudala umoya omuhle phakathi kwethu. Kodwa uma kudlalwa kabi ngingazizwa ngidumala ikakhulukazi uma sithola ukubhujisiwa. Nokho ngihlala ngisekela iqembu lami ngoba lokho kuyisiko. Futhi umuzwa wokuhlangana nabanye abalandeli kuyathokozisa, kungakhathaliseki ukuthi uphume ba.

Uma osomabhizinisi bendawo betholi ithuba emcimbini wezemidlalo wamazwe ngamazwe, abahleli bemicimbi bangathathi izinyathelo ezithile ukuze baqiniseke ukuthi amabhizinisi amancane ayagqama. Okokuqala, bangasebenzisa izikhangiso ezikhangayo nezikhumbuzo ukuze bathumele imilayezo kubantu. Bangenza izikhala ezikhethekile zokudayisa ukuze amabhizinisi amancane akwazi ukuvelela. Futhi ukuhlela imicimbi yokubambisana njenge zinkulumo noma imisebenzi yokubonisa. Kungasiza ukwakha uxhumano phakathi kwabathengi nabathengisi. Lokhu kuzonikeza amabhizinisi ithuba lokukhula. Futhi kuqinisekise ukuthi abantu bayawazi umkhiqizo wabo.

Sizwe Sibisi ngiyazi ukuthi ukulawulwa ulaka akulula. Ngesikhathi sidlala esikolweni esithile, kwenzeka ukugejana phakathi kwakhe noweqembu leskole futhi izinto zashintsha zabazimbi. USizwe ngenxa yokukhathazeka nokudlula emoyeni weza waphendula ngolaka. Ngemuva kwalokho ngathi kumqondisi kufanele sikhulume noSizwe siphakamisile ukuthi abhekane nesimo ngendlela efanele. Nokuthi ukuxhumana okuhle kubalulekile. Ukufunda ukuphatha imizwa nokukhumbula ukuthi umdlalo ukuhlangana kuyasiza. Lokho kuzomnika ithuba lokukhula futhi kuzothuthukisa iqembu.

Yebo, imcimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingasiza kakhulu ekubhekaneni nesimo sokungabikho kwemisebenzi eNingizimu Afrika. Izemidlalo zingadala amathuba emisebenzi, ukuqhupha imicimbi, ukwakha izindawo zokudlala kanye nokukhuthaza ukuhamba kwabantu. Lokho kungenza kube khona amathuba emisebenzi ezindaweni eziningi futhi kukhuthaze umnotho. Ngaphezu kwalokho, imicimbi efana ne-World Cup ingathuthukisa isithombe sezwe, ikhulise ukuheha izivakashi nezi-investment.

Ngikhumbula kahle kwakuyisikhathi lapho iBafana Bafana ilwa neGhana emqhudelwaneni. Ngaleso skhathi ngibukele umdlalo nomndeni wami umdlalo wawunamandla futhi lapho sithola igoli ngashaya izandla. Kwakuwumuzwa omkhulu sonke sahlangana sikhala, sijabula, ngazizwa ngijabule kakhulu ngathi ngiyingxenye iqembu. Lokho kwabangaphezulu kokuwina ukuhlangiyanela nokujabula umoya.

Ngicabanga ukuthi kufanele kube yibhalansi phakathi kwezifundo nezemidlalo. Zemidlalo zibalulekile ngoba zifundisa ukufunda nokubambisana futhi zikhuthaze impilo enempilo. Kodwa-ke izimfundo nazo zibalulekile akusiyo yonkinto ezingafundwa emidlalweni. Ngakho, izikolo kufanele zibe nezinye izinhlelo zokusebenza ezivumela abafundi ukuthi bathole kokubili. Lokhu kuzokwakha abafundi abaphumelelayo, baziqhenye futhi benempilo.

Ngathanda ukujabula ngosuku lomdlali webhola engimuthandayo ngizombuza izinto ezifana nokuthi. Yiziphi izinsuku ezinzima kuye? Yini emujabulisa kakhulu emdlalweni nokuthi ubona kanjani ikusasa lakhe? Ngizofuna futhi ukwazi ukuthi yini ayithandayo ngaphandle owebhola? Kungenzeka imidlalo wumculo noma ukudla, ngaphezu kwakho konke ngizofuna ukwazi ukuthi. Uthokoziswa yini? Lokho kuzokwenza kube mnandi futhi kube neyingxoxo ezijabulisayo.